Ndingabaxelela ngesuphu yesiNtu kwaXhosa. Oko kutya kukuthatha umbona omtsha, upheke umbona omtsha uwudibanise neembotyi. Kuba kokona kutya endikuthandayo ngexesha lasekwindla, umnandi.

Into ebalulekileyo xa upheka umngqusho kukuba umngqusho wakho mawuthambe neembotyi zakho. Xa ugqibe ukuthamba uwufaka izinongo zakho ozithandayo ukuze uncasanise umngqusho wakho.

Ukuba abantwana bakho uxhaleke uba bayofika bekhuselekile na esikolweni, bengadibananga nezihange apha endleleni zabaxhwila. Kukuba abazukudibana nabantu na abazabafundisa ukutshaya iziyobisi.

Umkhwenyana akabandakanyeki kakhulu kumasiko akulontombazana. Ukuba yena ukuba uyafuna ukuzimasa umcimbi lowo, kukuba makaye afike abambe isidima ahlale, akho nto ayenzayo.

Ngumbono omhle lowo ukuba igama likamakhulu lihlale lisisikhumbuzo phakathi kwezizukulwana ngezizukulwana ezizayo, ukuba lingapheli.

Indima kamama yeyona ibalulekileyo kusapho lwakhe, kuba umama ngoyena ukwaziya ukuqoqa usapho alubonise iindlela zokuphila, izinto ezintle emabazenze ebomini. Uyakwazi nokumbona umntana wakhe xa esenza izinto ezingalunganga athethe naye.

Ndingathanda ukubona izinga labantu abathengisa utywala ezilokishini esihlala kuzo bengekho mthethweni zincipha. Nokubona amapolisa ethanda ukuzulazula phakathi kweelokishi esihlala kuzo. Kungatsho kunciphe izinga lolwaphulo mthetho.

Umntu olandele igama lakhe kusapho lwam nguLuyanda. Indlela enza ngayo unabantwana abanintsi, uyalandisa usapho lwakhe. Abantwana bakhe banintsi kodwa yena usemncinci.

Ndiya ndincedisa ngokucoca izindlu. Ukulungiselela nabantu abafikayo abazokuvela.

Ukupheka umleqwa kufuneka uwulungise kakuhle, uwuhlambe ube sikoni, uwufake embizeni. Kuthatha ixesha elide wona kunenkukhu ethengwe evenkileni, ube sewufaka izinongo zakho ozithandayo.

Kukuba umntana wakho xa uzawuhamba usiya emzini apha, wakho apho utshatele khona, uyambika kokwenu ukuba uhamba naye lo mntana, ucela ukuba bamkhusele abantu bakokwenu uba uhamba naye. Ufike pha kulaa mzi uyokutshatela kuwo, naphaya ufika umbike umchaze ukuba ngumntana, umyeni wakho amchaze uba ngumntana kabani, uze naye uzohlala naye kuloo mzi makungabikho ngxaki.

Xa usendlini yakho abantwana bakho baxelele ukuba mabathethe isiXhosa, ilangweji yabo. Xa besemsebenzini bangazithetha ezinye iilangweji naxa besesikolweni, kodwa xa besendlini yonke into yenziwa ngolwimi lwabo isiXhosa.

Iyenzeka loo nto kuba babuye bengabantu abatshintshileyo esuthwini. Kodwa zinintsi iindlela zokutshintsha, kuxhomekeka kwindawo umntu abekuyo. Abanye baya kuya benze izinto ezilungileyo phakathi ekuhlaleni, kanti abanye bafunda izinto ezimbi xa bephaa. Umntu ebengatshayi abuye etshaya, ebengaseli abuye esela. Kuxhomekeka uba umntu ebehleli kanjani phaa.

Igama endilicingayo lelikamalume wam elithi, Ukhona-engento. Alimfaneli elo gama, kuba eli gama liminisha ukuba loo mntu akayonto ancedisa ngayo apha efemelini yakhe. Kodwa umalume ungumntu othobekileyo, oluthandayo usapho lwakhe, abathandayo bonke abantu befemeli. Ungumntu othanda ukuncedisa kuzo zonke izinto.

Isinxibo sesiXhosa sinefuthe kakhulu kootata abangamaXhosa kule mihla siphila kuyo. Bebekade bengakunxibi, bengakuxabisanga ukunxiba isiNtu xa benemicimbi, kodwa ngoku imizi nemizi eyenza imicimbi uzobona ngootata bakhona benxibe izinto zesiXhosa ezibukekayo ezintle.

USibonda udlala inxaxheba enkulu ezilalini, kuba ungumntu wokuqala ukuva ukuba kwenzeka ntoni phakathi kokuhlala. Ukuba kukho into exhalabisayo efuneka kubizwe uluntu uye alubize aluxelele ngale nto yehlileyo imbi okanye intle. Ungumntu osoloko kufuneka uhambe uyokuxela kuye ukuba kunengxaki. USibonda ke lo uza kuxelela ukuba uyisombulula kanjani na loo ngxaki. Yonke into eyenziwayo ekuhlaleni funeka iqale kuSibonda, ukuze ayazi uba kwenzeka ntoni ngexesha elithini kwabani.